Njengomfama ndingatsho ndithi uxanduva endinalo kakhulu ngeentlanzi ezigcina emkhenkceni kuba kumaxesha amanintsi ngoku imikhence seyisebenzisa umbane, so iba ngumbane iigesi ngokutsho ixanduva indikulo cause nguwo osokolisayo. So inkxaso yam endinoyithetha ndingafumana ubambiswano ngethuba lomikhence ngaphandle kokuba ndisebenzise umbane.

Njengomfama ndingahlomla ndithi imfuyo efuna efunekayo ukuze kufumaneke ubisi olufunwa emarikeni ingaziinkomo, inkomo ukuze ke ikhuphe ubisi olululo kufuneka itye iinto ezakhekileyo.

Njengomfama ndingacacisa ukuthi ngokwembono yam kukuhlukumeza nje umntu okanye kungabi nabantu ungumntu. Kuba umntu xa ekusebenzela ingeniso yakho inintsi kulaa mntu lo uzawusuke umhlukumeza. Ndingathi kungazihloniphe wena kuqala njengomfama ukuze uhlukumeze omnye umntu. Luluvo lwam olo.

Mna ngokombono wam iinkomo okanye iibhokhwe zingavelisa ubisi olwaneleyo ngezi zinto zilandelayo, ukuzijonga ngamaxesha onke ukuba zinokutya okwaneleyo and zisela amanzi oneleyo and acocekileyo ngamaxesha onke.

Mna ndizibona zozimbini zifanelekile and ziba qeqesha abafundi ngokusemthethweni okufanelekileyo ukuba ngabafama because kwiikholeji uyazifumana izixhobo zokuba ufunde ii-practical ngoku ufundayo kanti ke kwiidyunivesithi kulapho bakuhlohla i-information theoretically. So, zoyi-two ndingathi mna ziqeqesha abantu ngokufanelekileyo.

Ukuba ufuna uba ngumfama ovelisa iwayini iziqhamo onokuthi uzityale ingayifruthi, ndingabala ii-grapes because iwayini ifunxwa ezigreyipsini ngokombono wam.

Njengomfama umbono wam enye inyama ndingayenza olu hlobo lokuba ndiyiqwayite. Inyama eqwayitiweyo ayifani ibole and ke ndingathenga nezikhenkcezisi ezininzi ukuze zikwazi ukundithwala xa ndithe loo veki ndibe nenyama eninzi.

Kwi-agriculture isinceda ukukhusela oko kutyaliweyo kwiifama ndingaquka izipreyi, ii-sensors nokuzikhusela.

Umqwayito i-biltong ukutsho kulapho uye usike inyama ungayipheki, kulapho uzoyibeka phandle malunga neentsuku eziyi-four ukuya ku-seven days. Loo nyama leyo uyifaka izipayisi, ityiwa uyibeke phaa phandle nalapho izawuthi itshiswe lilanga. Ngumqwayito ke xa seyirayithi ivuthiwe uba mayityiwe iye ibizwe uba yi-biltong okanye umqwayito.

Iingcebiso zam kuye kungathi kukwenza i-biltong okanye umqwayito ibe lelinye ishishini anolivula bucala okanye afake isicelo kurhulumente malunga nezikhenkcezisi ezizokwanela ibhizinisi le ayenzayo ukuze inyama yakho izawuhlala emkhenkceni ixesha elide. Umkhenkce uyayigcina inyama ihlale ifreshi.

Ewe, kubalulekile ukuba nento azilimele yona ndingaquka uzenzele ingayibulala indlala loo nto leyo eluntwini, kuba ngoku kumaxesha akhoyo uyakwazi unqatyelwa yimali yoba uyothenga loo nto ufuna ukuyipheka kanti ke uba uye wazilimela uzenzele lowo wakho unokwazi ungena egadini uzikhelele ukutya okanye iimfuno imifuno onokuthi uyipheke ukulwa indlala.

Batshana, ngokuthi ke nindindwendwele niza kuthi nindincedise malunga nokulusa iigusha nokundigcinela zona khona ukuze apha ekhaya ukuze sibe nento yokutya sixhomekeke apha kule mfuyo. So ukuze siphile sixhomekeke kuni ngokuthi nina nijonge le mfuyo niyaluse ukuze sibe nako ukufumana into eya phantsi kwempumlo.

Ukuqala kumabanga aphantsi, ngoku abantwana basesezikolweni ndingaquka oo-grade one ukubafundisa ngokubanzi ngokubaluleka kolimo kuba imfundo ebathi bayifumane baye bayifumane sekumabanga aphezulu. Leyo into sekuleythi. So ukuba ndibaqale besebancinci imbono yam ingathi ingayiyo leyo ngokuba basebatsha bayibone ukubaluleka kokulima nokufuya ukuba kuyintoni na kwangoku beselula.

Mna umbono wam ndingathi akufanelekanga kuba xa ungumsebenzi umsetyenzelwa okanye umqashi makayijonge inzuzo ayifumana kumsebenzi lowo uzobe emqashile. So ukubona kwam ndingathi ke makazame kungalunga ukuba ambhatale umsebenzi wakhe ngokufanelekileyo nokuthi nokuthi angakubona kungenziwa kuye.

Izinambuzane ezinobungozi kwizityalo ndingaquka amanyiki, iintaka zininzi ndingabala zininzi.

Iingcebiso endingamnika zona kukuqala kuqala uhlakule umhlaba uwufake imanyuva, ukuze ube semandleni wokuthi isivuno sakhe sibe sihle nokuthi qho ngexesha azothi azibekele lona lokuba asinkcenkceshele ngamanzi ukuze siphume sisihle.

Imifuno endinayibalula ndingaquka i-fruit, i-vegetable endinolwazi lwayo.